Loko munhu a tlanga mitlangu eka inthanete, swi nga ba munhu hi tindlela to hambana. Swi nga endla leswaku data yi hatla yi hela, naswona munhu a heta nkarhi wo tala a tlanga. Leswi swi endla munhu a karhala hikuva a nga etleli kahle. Ku na mitlangu leyi endlaka munhu a rhandza, a nga ha swi koti ku tshika ku tlanga. Vanhu van'wana va nga tlhela va kanganyisa mitlangu leswaku va n'wi tekela mali. Leswi hi swona i makhombo lawa munhu a hlanganaka na wona loko a tlanga mitlangu eka inthanete.

Ndzi nga ka ndzi nga pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana ni vatlangi lava a va tivaka ntsena eka internet. Leswi i mhaka ya vuhlayiseki. Hikuva a swi olovi ku tiva leswaku vanhu lava i va ntiyiso njhani. Van'wana a va na va na mianakanyo yo biha, kumbe va kanganyisa vana hi mavulavulelo. Loko n'wana a rhandza ku tlanga ndzi nga n'wi pfumelela ku tlanga, kambe ndzi n'wi hlayisa hi ku n'wi byela leswaku a nga vulavuli na vanhu a nga va tiveki. Naswona ndzi ta langutisa leswaku u tirhisa nkarhi wo ringana ntsena eka mitlangu.

Leswaku n'wana wa mina a tshama a hlayisekile eka inthanete, ndzi ta n'wi vekela nkarhi wo tlanga. Ndzi ta tiva leswaku i mitlangu yihi a yi tlangaka. Ndzi ta n'wi dyondzisa leswaku a nga tshuki a byela vanhu lava a nga va tiviki vito ra yena, adirese kumbe nomboro ya foni. Ndzi ta tirhisa prenatal control ku sirhelela eka swilo leswi nga riki kahle. Leswi hinkwaswo ndzi ta swi endla hi nkarhi wun'we na ku vulavula na yena, leswaku a swi tiva leswaku loko a ri ni nchumu lowu wu n'wi karhataka a kota ku ndzi byela.

N'wananga a swi fanelanga leswaku u tshama u tlanga mitlangu ya le ka inthanete ntsena, hikuva swi endla leswaku u heta nkarhi wo tala u nga endli swilo swa nkoka. Loko u nga tlangi u ta va ni nkarhi wo dyondza, wo pfuna ekaya, ni ku tlanga ni vanghana va wena ehandle. Mitlangu ya le handle yi pfuna miri wa wena leswaku u tshama u tiyile, naswona yi pfuna ku tirhisana ni vanhu hi vutomi bya ntiyiso. Hikokwalaho swa nkoka leswaku u hlanganisa mitlangu ya inthanete ni mitlangu yin'wana ya le handle, leswaku vutomi bya wena byi va exikarhi ka nkoka hinkwawo.

A swa ha endleki leswaku vakokwana va garingela vatukulu va vona switori, leswi swi endla hikuva vana va va va va ri karhi va tlanga mitlangu eka inthanete. Naswona vokokwani va va va ri karhi va nghena eka inthanete ku langutisa ti-website, ku chat-a, ni ku nghena ka social media.

Vana va masiku lawa va tsakisa hi ku tirhisa inthanete, va tirhisa inthanete ku tlanga mitlangu. Va langutisa TikTok, va langutisa YouTube ni TV, va vona ku yimbelela tinsimu swi nga ha ri swa nkoka. Leswi swi endla hi ku cinca ka minkarhi ni ku cinca ka swilo.

Vana ni lavakulu va nga tlanga mitlangu ya ku fana na connection kumbe snakes and ledder. Leyi nga olova ku twisisa eka vanhu. Mitlangu ya makhadi ku fana na na memory yi antswisa miehleketo.

Mitlangu yi pfuna vanhu hi ku vumba vanghana, hikuva vanhu va hlangana va endla swilo swin'we. Va dyondza ku rhandza ni ku hlonipha van'wana, leswi swi antswisa vuxaka bya n'wana ni ku endla leswaku va tsakela ku hlangana ni ku tirha swin'we.